Go tshameka metshameko ya kgaisano mo motshamekong ya se ileketeroniki, go ka nna number one motshameko ka go kgaisano le batho ba bangwe go fenya kgotsa go fitlhella diponto tse di kwa godimo. Number two go itlosa bodutu ka go itumedisa go fokotsa kgatelelo le go fetsa nako e itumetse. Number three go dira ditsala ka go tshameka le batho ba o sa ba itseng mo inthaneteng for go ithuta bokgoni. Jaaka go akanya ka bonako, team work le dipheto tsa dipolotikeng. Ka jalo ke motshameko le boitshuburitso ka nako e lengwe.

Eya, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Baša ba le bantsi ba rata go tshameka metshameko ya digital, go na le go ya ka ntle. Metshameko ya mo megaleng e bonolo go e fitlhelela ga e batle lefelo le le kalo, batho ba ka tshameka ba le nosi kwa gae ba sa tlhoke ditsala ka namana. Seo se fokotsa tiriso ya metshameko ya mmatota jaaka kgwele, katiso le tse dingwe tsa mmele. Le fa go ntse le jalo metshameko ya mogaleng e na le melemo ya yone fela e tshwanetse go lelekganyana.

Fa o rata metshameko ya kagisiano tse di tsalaneng, le ka five e e leng gore ke five v five shooter e e nang le di card tse di le fetolang ba papadi. O ka dlala gape Marvel Rivals, le v six shooter ka bophetwa ba mabone. Or o ka dlala Splitgate 2, FPS e e nang le portal mechanics or supervibe e leng gore ke battle e kopaneng mmele le strategic. Drivers of Alpha 2 e e leng gore ke platform-o ya go lwana e kwa godimo or which is valve-e e leng gore go na le shooter le yone . Le ka sengwe se se go kgatlhang fa go kgonega bank kgotsa Marvel Rivals.

Ke ratang thata kagisano le go leka bokgoni jwa gago mo metshamekong ya se ileketeroniki. Se se dirang gore ke e rate, ke go kgona go tshameka le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe papadi e areketsa maitlhomo le tshoganyetso e batlang botlhale. Go bona diphetogo le diphetogo mo papading letsatsi le letsatsi tiriso ya thekenoloji e e kwa godimo le ditiro tse di maatla. Ka bokhutswane ke e rata ka gonne e kgothatsa monagano e tseneletse, e itumedisa mme e go ruta go direla mmogo le ba bangwe.

Fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tlhoka sedirela selo sa inthanete, data kgotsa Wi-Fi. Sediriswa, mogala, tablet, PC kgotsa console App kgotsa game-e e e tshwanetseng, ankhonoto fa e tlhokagala. Metshameko ya mo inthaneteng e e itumelang, Free Fire, Call of Duty Mobile, Fortnite, Pac Mobile, Mobile Legend, FIFA mobile. Metshameko eno e rata go itshamekwa ke baša ka ntle ya botshepegi, kagisano le boikutswa bodutu.